Maungo a a gatsheditsweng ka kakaretso a boloka dikotla tse dintsi go feta maungo a a mo makoti-koting, ka gonne gantsi a dirisiwa ka bonako morago ga go butswa ga tlhago. Fa go tsengwa mo makoti-koting, go akaretsa di-temperature-a tse di kwa godimo le go bereka ga go ka senyeng dikotla dingwe.

Lephateng la temothuo, melao ya badiri e ema thata ditshwanelo tsa badiri ba dipolase, dituelo le maemo a tiro ka go tlhoma dituelo tse di kwa tlase, go lekanyetsa di ura tsa tiro le go netefatsa tshwaro e e siameng fa gape e thibela dikgoko le mekgwa e mengwe.

Go nna le dipitse go naya melemo e mentsi go akaretsa le go itshidila mmele thata, go nna le tlhaloganyo e e siameng, go nna le kamano le batho ba bangwe le go gola. Dipitse di naya botsalano, di imolola kgatelelo ya mogopolo le ditshono tsa go ithuta le go nna le bokgoni jwa go di palama. Gape, di ka nna motswedi wa go nna mmogo wa lelapa, mme di ka tlhotlhoeletsa tirisano mmogo ya lelapa.

Temothuo e ka tokafatsa tshomarelo ya dijo ka mekgwa e e jaaka agro-processing, e e fetolang ditlhagiswa tsa temothuo, tse di tala go nna mefuta e tlhomameng le e e neelang ruri. Go tlhagiso ya letlalo, temothuo e ka tokafatsa boleng jwa letlalo le go nna teng, go isa kwa dithutong tsa letlalo tsa boleng jo bo botoka le dipoelo tse di ka nnang teng tsa ikonomi ya balemirui.

Dijo tse di bolokilweng tse di mo di-tin-ing le tse di omisitsweng tse di jaaka dinawa, rice-e, tlhapi e mo tin-ing, nama ya kgomo e mo tin-ing le maungo a a mo di-tin-ing di tlwaelegile go itumelwa. Di ratwa ka gonne di kgona go nna lobaka lo loleele, di fokotsa go senyega ga dijo, ebile ga di ture thata go le bokalo. Dijo tseno, di naya motswedi o o siameng wa di-poroteini le dikotla tse dingwe, mme seno, se dira gore e nne tlhopo e mosola mo maemong a a farologaneng, ebile lelapa lame le itumelela dijo tseno ka pelo e tshweu. Ebile, ba rata le go di reka le go dija, tse di omisitsweng ba di komisetsa ga ba kgona.

Kgolo ya thekenoloji, e ama thata temothuo le kgwebisano ya maungo. Mme seno, se dira gore go nne le bokgoni jo bo oketsegileng, dijalo tse di tokafaditsweng le ditšhono tse dišwa tsa mmaraka. Mo temothuong, thekenoloji tse di jaaka temothuo e e tlhomameng, dijalo tse di fokoditsweng ka di-gene-e le go itirisa, di oketsa ntshodiku le go tswelela. Fa mo kgwebong ya maungo, dithekenoloji tse di jaaka mebaraka ya di-digital-e le dithulaganyo tse di tsweletseng, di fokotsa leswe le le atolosang diphitlhelelo tsa mmaraka.

Merogo e e dirisiwa thata mo ditlhagisweng tse di farologaneng tse di nang le boleng jo bo okeditsweng jaaka matute a merogo, dijo tse di gatseditsweng le dijo tse di botlhoswana tse di feletseng ke metsi. Dikumo tseno, di atolosa botshelo jwa shelofo, di tokafatsa go nna botlhofo, ebile di na le di-profile-e tse di farologaneng tsa tatso. Mekgwa e e tlwaelegileng e akaretsa go dira, go phutha, go tlhoka metsi le go gatsetsa. Tse di thusang go fokotsa ditatlhegelo tsa morago ga thobo le go tlhoma ditšhono tse dišwa tsa mmaraka.

Go laola disenyi le malwetsi ka nako ya kgolo ya dijalo akanyetsa bobedi taolo ya ditshenyi e e akaretsang le mekgwa ya temothuo ya di-body, e gantsi e kopanang maano a akaretsang go dirisa mefuta e e emelanang le disenyi. Thefosano ya dijalo, go jala mmogo, taolo ya ditshedi le dikgato tsa dithepelo jaaka kgateleloleswe. Di bolaya ditshenekegi tsa tlhago jaaka oli ya neem, kgotsa go dirisa metsi a sesepa, dimela le tsona di ka dirisiwa.

Basadi gantsi ba kgapetswe kwa thoko mo temothuong ka ntlha ya kopano ya mabaka a a akaretsang go tlhoka puelelo ya didiriswa jaaka lefatshe le matlolo, go tsaya letlhakore la bongwe mo go tseyeng ditshwetso le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya katiso le thekenoloji. Ditlwaelo tsa setso le mekgwa ya setso le tsona di na le, di na le seabe mmogo le go tlhoka kamogelo ya selao le sepolotiki ya basadi, jaaka balemirui. Setso, dingwao le go tsaya letlhakore di eme mo tseleng ya tsona, di diriswa go bulela go thibela basadi go fitlhelela go nna balemirui.

Go sireletsa dijalo, balemirui ba tshwanetse go dirisa motswako wa di togamaano tse di akaretsang taolo ya disenyi le malwetsi, terata le mekgwa ya temothuo e e tswelelang. Terata e thusa go thibela leruo le diphologolo tsa naga go senya dijo, dijalo. Mme gape, e thusa mo go laolweng mefero le mefuta e e tlhaselang, le go thibela le magodu go tla go senya. IPM e dirisa motswako wa mekgwa go laola disenyi go akaretsa o tsa di-chemical-e tse di lebilweng.